Hi ku practice a ku maneja nkarhi na ku hleketa hi eka ntlangu walowo u va ku u lava ku wu endla.

Va nga endla hikuva va nga .

I ku kambisisa kumbe ku lavisisa makete wa mina ndzi .

Ndzi nga endla hikuva ndzi endla vulavisisi .

Hi ku endla content-e no dyondzisa vanhu swilo eka inthanete hi tivhidiyo.

U fanele a va koka rinoko hi ku va kombisa kumbe ku va hlohlotela ni ku va kombisa leswaku bindzu ra yena ri endlisiwa ku yini ri vuyerisa vanhu yini hi yini hi nkarhi wa njhani. U fanele ku va kombisa leswaku yena ri n'wi pfune hi yini hi xinkarhana lexi a va a kha a xi endla hikuva vanhu loko u endla swilo for nkarhi wo leha va nga vuyeriwi hi nchumu a va swi lavi.

Tindlela ta manguva lawa ndzi nga n'wi byela leswaku a cheki swa mabulo swo swa mabulo swa swa le fonini swa le ka inthanete swo fana na ti-WhatsApp, ti-Facebook na ti-Instagram a a advertiser kumbe ku navetisa bindzu ra yena kwalayani a navetisa leswaku ri vona hi vanhu misava hinkwawo a ta kota ku kuma ti-customer.

Suzan a nga endla hi ku navetisa bindzu ra yena ra ra ra magwinya hi ku navetisa eka swa mabulo swa swa le tifoni a nga a navetisa a kombela na vanghana va yena na vanghana va vona leswaku na vona va n'wi navetisela a nga pfula na bindzu laha vanhu va nga n'wi kumaka kona hi xihatla.

Ti-platform leti a nga a nga endlaka tona ku dyondzisa vanhu eka inthanete a nga nghena ka Facebook, Instagram, Twitter na yona WhatsApp laha a nga sungulaka ku endla content a nga endla content laha a dyondzisaka vanhu ka inthanete a endlaka tivhidiyo leswaku vanhu va kota ku tivona va n'wi landzelela.

Ina i miehleketo lowunene hikuva u ta vuyeriwa u ta hola a nga endla a ti xavisa eka ya yena ya yena ximunhu xi mfumo leyi a nga positaka kona a tivekela kona ti-picture leswaku vanhu va ta kota ku xava.

ndzi nga ka ndzi nga pfumeli hikuva swi na nghozi swinene ku va u karhi u tlanga na vanhu lava u nga va tiveki na loko va karhi va endla a wu swi tivi leswaku va tlangela yini swi na nghozi swinene hikuva va ngo yiva na vuxokoxoko bya wena u tikuma u ri enghozini kumbe va teka na vuxokoxoko bya wena bya le bangi va ku yivela mali.

A ya ha ri kona hikuva vakokwani va khale a va ha ri kona va lovile va hi lava va nga kona va nga sala sweswi va toloverile vutomi bya masiku lama byo tirhisa ti ri tinqingho.

Hikuva vana va sweswi a va ha dyondzisiwi vana va sweswi va nyikiwa tiqingho va vona na swilo eka swivonakule a va ha ri na nkarhi wo tshama na vatswari va va dyondzisa hikuva ku va ku karhi ku voniwa swilo eka swivonakule.

Va nga ha tlanga va nga ha tlanga xitumbelelani va kota ku tumbelelana ma lavana mi kuma leswaku swi swi kahle ngopfu loko swi tlanga hi vana hikuva i mitlangu leyi tsakisaka swinene hi endlaka leswaku lavakulu ni lavatsongo va hlangana va tiphina swin'we.

Ahe vanghana ku na challenge yo cina media ya hina.

Va ngo ho tlanga switumbelelana na swithaci swa tiulu bolo ya milenge ni ya mavoko.

Se hikuva a ti lulamisa a ti lulamisa loko nkarhi wu nga se fika a ti jimela a lunghisela miri wa yena leswaku wu tolovela no tiyimisela eka leswi a faneleke a swi endla.

Ndzi nga tsakela leswaku mina na n'wina vanghana va mina hi ti humesa hi ya eku khideni hi famba hi ya tlanga bolo ya milenge ni ya mavoko hi nga ha tlanga na ti karata leswaku hi kota ku hungasa hi bela hi moya.

Ni nga tsakela ku ku tihlanganisa na ntlawa wa Kaizer Chiefs.

Swi tsakisa ngopfu loko i hlangana na vanhu lavantshwa lava u nga va tiviki hi ntlawa lowu mi va ka mi karhi mi ya mi ya wu vona kumbe lowu mi hlanganisaku mi kota leswaku mi hlangana na vanhu van'wani mi tsaka swin'we mi tivana.

Makhombo lama u nga hlanganaka na wona i ku va vanhu va nga yiva vuxokoxoko bya wena hikuva u va u tirhise swo fana na mavito ya wena ya ntiyiso i ku va ku va na ku xaniseka laha vanhu va ku endlaka leswaku u nga ti twi kahle hi vutomi bya wena.

Ndzi nga kambisisa leswaku u va a karhi a endla kumbe ku tlanga mitlangu yo ringana na malembe ya yena a tlanga na vanhu vo ringana na na yena kambe a nga tlangi mitlangu ya vanhu lavakulu yo ka yi nga ringani na malembe ya yena.

N'wananga mitlango ya le ka tiselula ya le ka tinqingho ya le ka inthaneta a yi kahle hikuva loko u tshama u karhi u yi tlanga u yi tlanga swi dlina swi fikelele laha u tikumaka u tsandzekaku ku hanya u nga ri ku tlangeni swi kahle leswaku u teka nkarhi u wisa nyana naswona mitlangu leyi yi la nghozi swinene hikuva ku na vanhu lava va nghenaka va nghenelaka ku yiva vuxokoxoko swi na nkoka leswaku u teka nkarhi u tlanga u huma eka swona u ti niketa nkarhi u hlaya tibuku u kota ku olovisa mihleketo ya wena u wisisa na matihlo hikuva matihlo loko ma tshama ma karhi ma langute tikhompyuta ya va ya ri enghozini yo vava.